Izizathu zokuthi iphumelele yintlonipho nokuhlonela isiko elo lakokwenu ngokuthi uliqonde ngendlela elibekelwe yona, kuba ubuya kubonelelwane ngokwemeko yokuhlala.

Ulwaphulomthetho olusezilalini lukhulu kakhulu kuba ixesha elininzi lwenziwa ngabantwana, ufumaniseke uba abantu abadala ngabo abangamaxhoba wolwaphulomthetho. Nokubiwa kwemfuyo ibiwa ngabafana kube ingabantu abadala abanemfuyo, so lunzima kakhulu.

Imifuno funeka uyazi ukuba xa uyoyikha ungakha into efana nawo ibe yingozi. Funeka uandastende ukuthi ukhiwa njani, uklinwa njani, uhlanjwa njani, uwunqunqe ixesha. Yona ayonto inzima kakhulu kodwa ifuna nje umntu onenkathalo.

Ematyotyombeni kunzima kakhulu kuba kaloku kuyatsha kutsha nanini, emini ebusuku, umntu ephangele afike iimpahla ziphelile, omnye elele of which kunobungozi. Uba kuyanetha amanzi ayangena, uthi noba uvalile kakuhle asuke angene emnyango. Kwakhona ematyotyombeni akunazindlela ezizizo, ayondlela yokuthi abantu baphile eyiyo yona.

Ilwimi lenkobe libalulekile malithethwe ekhaya, makalive ekhayeni ayazi ukuthi esikolweni ewe sithetha sona isiNgesi kodwa uma sifika ekhayeni sizawuthetha ilwimi lasekhaya umntu azozazi ubuyena. Kwaye ubuwena koku kwenza kube lula uandastenda nokuqonda ezinye izinto ezingaphaya ezingqamenanga nawe, kodwa ukwazi ucalucalula uthi thina asiyenzi le senza le.

Qala umazi injongo yakhe noba ungubani, uthanda izinto ezinjani. Ngako oko ke uyakwazi ukwakha ubuhlobo mhlawumbi obawuqina, kuphinde kuxhomekeke kuye.

Ixesha elinintsi kwezi ntsuku siphila kuzo abantwana bayalahlwa kunyanzeleke ukuba mabakhangele amawabo angabo. Kanti phaya emandulo umntana bebezalelwa ekhayeni esebenzisa eso siduko, ebengakwazi usitshintsha ebehlala kuso kuba siso esimaziyo nesimondlileyo, kodwa ke izinto azisafani namakhaya awasafani.

IsiXhosa kancinci kancinci siyalahleka kuba ndicinga kuba amaXhosa kwawona anabo ubuvilikitshana nongabi naqhayiya ngelwimi labo, kuba as uba la magama elahlekayo esiya esiNgesini nabantwana abazayo bazawuzi la avelileyo kanti bekunyanzelekile ukuthi sigxininise kulaa magama ukuze ulwimi lande.

Yayiyinto entle leyo kude kudala phaya emandulo, kodwa ngoku ngenxa yokutshintsha kwemeko yezempilo nendlela izinto ezenzeka ngayo ayikho lula kuba ubungozi buba buninzi. Kungako kokuba ngcono ukuthi umntu asondelelane nesebe lezempilo elikufutshane ukuze afumane uncedo kuba ngoku nomoya lo ukukungcola empilweni yethu.

Esintsundu asinayo le nto kuthiwa yinkedama kuba kuthi kwawungabikho abazali ilali yahlulelane ngabantwana. Umntana oyindodana ahanjiswe ayohlala kumzi onomntu ongutata abangamantombazana bashiyeke. Laa tata uba ngutata ohoyileyo ikhaya nobonisa abantwana indlela okukhula. Kodwa ke ngoku ezi zinto zatshintsha ngenxa yempucuko namandla woqoqosho kuba abantu ngoku abasakwazi ukuthi bondle. Kodwa kude kudala phaya besingenazo iinkedama, abantwana bebekhuliswa ngumntu wonke omdala okhoyo ekuhlaleni kuba ibingabantwana bethu, laa ntetha ithi umntana ukhuliswa sisizwe.

Iilali azinaqoqosho olululo, akunandlela zakuya edolophini, kuba kude kakhulu edolophini. Amanzi awabikho, iinkuni zifumaneka kude, umbane iba minintsi imicelimingeni kumntu osuka edolophini ayohlala ezilalini.

sichaphazeleke kodwa abantu esihlala nabo sebekhe bachaphazeleka kwaye ibuhlungu kakhulu into yokuthi uthathelwe imfuyo. Imfuyo yindlela yabantu abantsundu yokuzenzela imali yophila kodwa ke mayithi ke ngoku ilahleke kungabikho ndlela yoyifumana kuba buhlungu.